Inzuzo yokusebenzisa imidlalo ye-video kwezemfundo, ama-video games ikhono layo lokudonsa nokubandakanya abadlali abancane, okuyizingane eziseminyakeni ephansi kuya komajongosi, izindlela zokufundisa zendabuko ezinganeni ezincane kanye nentsha. Kodwa imidlalo ye-inthanethi ikhuthaza ukuhlanganyela kanye nokufunda ngasikhathi sinye.

Intsha ayizidingi izinto zokuzilibazisa ezidinga imishini, yize ama-smartphone kanye nezingqondo-mshini kubalulekile futhi kungamakhono asizayo emathubeni omsebenzi. Kodwa imidlalo yamandulo, njengezemidlalo futhi ukufunda izincwadi kanye nezinye izindlela zokukhipha isithukuthezi, njengobuciko kusabalulekile ngoba akubizi futhi kungenziwa yinoma ubani, futhi akudingi mali.

Abadlali bayashintshana ngokufanisa ikhadi eliphezulu enqwabeni yokulahla, kumele kufane isithombe noma inombolo yekhadi bese u-eight avumele umdlali ukuthi akhethe isithombe esilandelayo. Umdlali wokuqala ozosusa wonke amakhadi akhe uyawina.

Abantu abasha abanethonya emphakathini, ukuze bakhuthaze izethameli zabo ezincane kumele babeke phambili okuqukethwe, okukhuthaza abantu abasha ngendlela enhle futhi kubakhuthaze ukuba bahlanganyele. Futhi babe nesineke kwezobudlelwane ngobulili nangezingqinanamba ezibhekene nabahlukumezekile ngokucwaswa kwebala, ngobuhlanga, nangobulili.

Ngezemidlalo, abantu abasha bangathuthukisa amakhono abalulekile okuphila njengokusebenza ngokubambisana, ubuholi, ukubaluleka kokukhulumisana ngendlela eyakhayo, nenhlonipho, kanye futhi, ukuqina ngokomzimba nangokomqondo.

Yebo, ngoba iningi lezingane nabantu abasha abanezingcingo ze-inthanethi, ama-smartphones, babukela kubo laba bantu abasha abanethonya. Abantu abasha abanethonya banomthelela omkhulu ezimpilweni zabantu abasebasha, njengendlela abaziphatha ngayo, kanye nemibono abanayo mayelana nezihloko ezahlukahlukene.

Ukuvimbela ezemidlalo ezikoleni kungaba nomthelela omubi entsheni ngokunciphisa amathuba okuzivocavoca imizimba, ukuthuthukiswa omphakathi, kanye namakhono obuholi, okungaholela ekunciphiseni inhlalakahle kanye nokunciphisa izinga lezemfundo. Abafundi abazivocavocayo banomdlandla, kanti futhi baphumelela kangcono kwezemfundo kunabafundi abangazibandakanyi kwezemidlalo.

Isibonelo ngese-Rugby World Cup eyenzeka ngo-twenty twenty-three eminyakeni emibili edlule, izinhlanga zonke zaseNingizimu Afrika zazihlangene ziseka ithimba lezwe. Cishe wonke umuntu oyisakhamuzi saseNingizimu Afrika wayenesifiso esifanayo ukuba ama-Springboks awine indebe yomhlaba, okuyinto eyenzeka futhi lokho kwaholela ekutheni izwe lihlangane.

Ukugqugquzela umphakathi ukuthi uzibandakanye kwezemidlalo, ngingaqala ama-league ahlukene emidlalo ehlukene azoxhasa amaqembu adlala ngaphakathi kwe-league futhi aphinde awaphe nemiklomelo yezimali ukukhuthaza la maqembu ukuthi adlale ngezinga eliphezulu. Ngingaphinde futhi ngixhase ezemidlalo zesikole, ukuze abafundi bakwazi ukuthuthukisa amakhono abo basebancane, besafunda namabanga aphansi ey'kole.

Ezemidlalo ziwumsebenzi oholela kahle kakhulu lana eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe phesheya kwezilwandle. Ngakho-ke ukuhlanganyela kwezemidlalo kunikeza umuntu ithuba lokuba usaziwayo emhlabeni wonke. Futhi imicimbi yamazwe omhlaba efana nezindebe zomhlaba inenzuzo emnothweni wamazwe ngokuletha imali, kanye futhi nezokuvakasha.

Ngingambuza ukuthi waqala nini ukudlala ibhola, ngiphinde ngimbuze ngamazwe asake wawahambela ayodlala kuwona, nabantu abahlukahlukene asake wahlangana nabo kulawo mazwe.